Dijalo tse ke ratang ho di jala kapo tse leng teng, serapeng sa ka ke rata ditapole, ke rata tamati, ke rata eiye, ke rata hape le meroho ho ya ka ho fapana ha yona mohlomong spinatjhe kapa khabetjhe. Lebaka baka hobaneng ke rata ho jala meroho e kang eno ke hore di haufi le nna nako yohle eo ke di hlokang ka yona, haholoholo nakong eo leng hore le tjhelete ha eyo, kea tseba hore ke kgona ho tla dirapeng tsa ka, ke fumana seo ke se hlokang. So ho bohlokwa haholo hore di dule di le teng nako e kgolo le e nyane, hore ha ke di hloka ke kgone ho di fumana.

Bongata ba basebetsi ba dipolasing ba sebetsa haholo tshimong le ho alosa le e meng ya mesebetsi. Mara haholoholo ha ke bua ka tabeng ya ho, e re ke re tabeng ya temo, ke dumela hore ba ka thusahala ha ba ka fumana metjhini kampong e metjhini e seng e sebetsa haholo nakong ya jwale ho lema diterekere, metjhini ya ho tshela manyola, motshedi hape le ya ho kotula, yona e tla thusa mosebetsi o ba o etsang hore o etsahale ka pele o se ke wa ba mosebetsi o thata. Hape hape le ha ho tluwa tabeng ya diphoofolo ho di kenya bo ditiping jwalo jwalo le teng ha ba ka kgona ho fumana ditshebediswa tse seemong se phahameng, se tla ba thusa hore dintho tsa bona di be nakong kampo mosebetsi wa bona o seke wa bua o boima haholo.

Bakeng la bophelo bo botle le matla a mehlape, ho hlokahala tshireletso le ho elellwa e sa le nako, ho kula ha mohlape, ho fana ka kalafo, phepo e nepahetseng le bodulo bo botle, ho entwa le ho hlahlojwa nako le nako, ho etsa bonnete ba hore diphoofolo di phetse hantle.

Jwale ka ha ke elellwa hore baithuti bao ke nang le bona ha ba na boiphitlhelo, haholoholo tabeng tsa temo. Hona ho etsa hore ho hlokahala hore na ba ilo kopana le batho ba leng hore ba dipolasing, batho ba nang le boiphithlelo ho tsa temo, batho ba sebetsang ka tsa temo. Ke tlilo hloka hore ke be le leeto le bona ke ba ise mohlomong polasing e haufinyana le moo re leng teng, moo ba tla kopanang teng le batho ba sebetsang dipolasing ho ba le dipuisano le bona, ho botsa haholoholo ka seo ba sa se tsebeng kampong hore ba be le boiphithlelo le bona, ba bone ka mahlo a bona se etsahalang dipolasing.

Bakeng la ho reka lefatshe leo e leng hore ha le sebediswe, re tla tlameha hore re ye ho ratoropo, masepala wa sebaka seno moo teng re tla tlameha hore re fane ka lebitso la sebaka kampong lefatshe leo re le boneng hore ha le sejediswe le ka tlasa yena mmasepala, re be re kenya kopo ya rona. Hore re batla ho e sebedisa tlasa mabaka afeng moo hee ke moo eleng hore ba tla re bolella tse hlokahalang ho ntshetsa kopo eo ya rona pele.

E, ditoropong ho na le difate tse nang le ditholwana, empa ha ho bonolo hore o ka ikgella tsona hobane o batla ho di ja kampong o di kgalletse. Nakong e ngata, ha o di kga o nkuwa jwalo ka motho ya utswang, bo betere ke hore o di kope mohlomong ka lehlohonolo la hao banga ba sona tshwanetseng leo ba ka o fa, ha ho bonolo hangata ho di fumana hobane, ho ya ka hore motho eo o mo kopang ke motho ya jwang.

Ka ntle ho nama ya kgoho e kgonang ho bolokeha ka ho etsetswa, dinama tse ding tsa mefuta e fapafapaneng le tsona dia kgona hore di bolokehe ka hara sehatsetsi, di sa lahle tse ding tsa bohlokwa ho tsona. Nama e jwale ka nama e kgubedu, nama ya tlhapi le meroho ka ho fapafapana ha yona e ya kgona hore e bolokehe le yona ka hara sehatsetsi ntle le ho lahla dimatlafatsi tsa sona.

Mananeo ao o buang ka ona a temo ao mmuso o batlang ho wa tlisa batjheng ebe a tlo fihlela batjha ka tsela e jwang, kampong mohlala, ha ba rutwa ka tsa temo a tulo e tlo ba teng, e leng hore ba tlo etsa mohlomong mosebetsi teng ho bona hore dintho tseno di jwang kapa ke ntho e tlong ho rutwa fela ka mohlomong tsela ya ho bala kampong e tloba ntho e etsuwang ka diketso. Hape hape, menyetla ya mesebetsi e tlo ba hlahella ka tsela e jwang ha ba se ba ithutile seno? A ho tlo kgonahala hore hape mmuso o ba thuse ka dipeu, o ba thusa le ka disebediswa ka ho fetela pele a mmuso, o tla kgona le ho ba thusa ka ho fumana tulo, moo ba ka kgonang ho ntshetsa tsebo eo bae thotseng pele na?

Mokgwa wa kgale haholo wa ho boloka dijo, ka ho di omisa haholo mefuta ya dinama e fapafapaneng e boloka dijo ebile dijo tseno di kgona ho dula nako e telele, di sa senyehe. Haholo ke rata nama e omisitsweng, e qetellong e bitswa ka hore ke sehwapa e ya nkuwa e le maqa e bewe ka ntle letsatsing, e omelle teng, e be iputswetsa yona ka bo yona e botswiswa ke letsatsi. Hape hape le ditholwana le tsona di tsamaiswa ka ona mofuta o jwalo di a seuwa, di beuwe tulong e hlwekileng, di omelle qetellong, di be se di ba mangangajane, e ba ditholwana tse omeletseng, tse monate haholo hape di ratuwa ke batho ba baholo.